Malome, kannete ke kopa o ntshwarele ka sena se etsahetseng. Ho ba ke ne ke mpa feela ya ba ke tjhesa . Jwale di-album-o tsena tsa hao ke a tseba di bohlokwa haholo, ene ke tsena di tjhele haholo. Ke utlwisisa kgalefo ya hao. Feela kannete malome o tsebe ho no ho ka nna hwa etsahala kotsi e fetang ena ya hore e be le nna ke tjhele ka nako e nngwe e be ke ile ka shwa le ho shwa, kapa ka hlaha kotsi tse kgolo. Se ke wa tshwenyeha malome ka mokgwa ona wa internet-e, ke tlotla ke o download-ea dipina tseno tsa hao kaofela le tsona di-album-o tseno tsa hao.

Sena hape e ka nna ba se etsahala ka lebaka la hore batho ba Afrika Borwa mona ba tshehetsa haholo difilimi tsenana tsa mose ho mawatle, lena e ka nna ba lona lebaka. Jwale taba ena ehlile e nkutlwisa bohloko haholo. Seo re ka ra se etsang re le ma Afrika Borwa, re hloka ho tshehetsa difilimi tsa rona tsa Afrika Borwa haholo ho feta tsa mose ho mawatle. Tsena tsa mose ho mawatle di be le pehelo hore na re ka tshehetsa difeng? Re di tshehetsa nako e kae? E be ka mora nakonyana e itseng, di a emiswa ebe re sheba difilimi tsa rona mona Afrika Borwa.

Sena se kgathatsa haholo ebile se maikutlo. Nna maemong ana a tjena di-spam call ke a di kwala, ke a di-block-a. Feela bothata ke hore di qetella di letsa ka dinomoro tse ngata-ngata ngata. Ho mmeng ha ho seo o ka se etsang ka sena hobane ka nako enngwe ha o ka re o tlotla o tima mohala wa hao, o tla fumana hore company le yona e ile ya letla mme ya fumana hore o timme mohala. Kannete di-spam call-e di tshwarisa hlooho ferekanya .

Nna bakeng la di-spam call ke ithusa fela eo e leng hore ke download-ile. App-o enana ha call enngwe le enngwe e kena founung ena ya ka, ya mpolella . Ebe ha e le hore ho kena spam call-e e ya nhlahisetsa hore ke spam call-e, ebile ke se tswang company-ing e feng? Ebe ha ke arabe di-call-e tseno.

Ke reketse ntatemoholo mohala wa thekeng. Feela jwale ke kgethile ho mo rekela ona wa sejwale-jwale. Ntatemoholo ha a kgotsofalla sena hohang, ka ha o fumana ho le thata ho yena hore a ka sebedisa mohala ona. O batla mohala ona o nang le dikonopo wa kgale-kgale. O re yena ha a bone le hore na dinomoro di kae? Kannete sena e tlotla e ba bothata hobane le ho utlwisisa ha utlwisisi ha ke leka ho mo ruta hore na a ka sebedisa mohala ona wa thekeng jwang?

Taba enana e hloka fela hore re ye manene dikantorong tsa mmuso tse leng hore di tsamaellana le tsena tsa setekgeniki, re ise tletlebo tsa rona hona teng. Mme taba ena re tla e sebetsa feela ka hore re kope setjhaba hore se tekene petition, se hlahise dingongoreho tsa bona ka botlalo. Mme re tsamaise petition enana, re ise dikantorong le lefapheng la tsena tsa setekgeniki.

Wi-Fi yona ha e sokodise, feela ho ya ka hore le wena o rekile Wi-Fi e leng hore ke ya boleng bo bokae? Le hore na o ka hokela disebediswa tse kae? Ho na le di-Wi-Fi tse leng hore o ka kgona ho hokela mohlomong disebediswa tse nne e kabang founu, laptop-o, mohlomong le televishene, le se sebediswa se seng hape. Ha Wi-Fi tse ding di ka o dumella hore o hokele disebediswa tse ka fetang leshome. Ho ya ka hore na Wi-Fi enono ke ya boleng bo bokae?

Di-radio station tsa dikasi di ntse di hlokeha haholo makeisheneng a rona. Di-radio station tsena tsa kasi ke tsona tse re fang ditaba tseo e leng hore di etsahala tikolohong ya rona ka botlalo, kapo ditikolohong tse haufi le rona. Ditaba tse ding tse leng hore di etsahala dikasi tsa rona hangata ha di hlahe le ditelevisheneng mona, kapa o thole hore ha di fumanehe mona di-social media. Jwale ka lebaka leo di-radio station tsa kasi di bohlokwa haholo, ha hona tlhokeho ya hore di kwalwe.

Lebaka le etsang hore ebe wena motswalle wa ka ha ke sa kgona ho letsetsa kgafetsa-kgafetsa, haholoholo motshehare. Ke hobane ditjeho tsa airtime di hodimo haholo le data le yona ka nqena ena e se e tura, ha ke sa kgona ho letsetsa kgafetsa-kgafetsa. Nthwe e nngwe hape e etsang hore ebe ha ke sa kgona ho founela nako e kgolo le e nyane. Ke ka mabaka hobane jwale se ke fumane seo ke se etsang motshehare, ha ke dule ke le founung.